Ingoba ivamsi, amadoda noma abantu besilisa abavamile ukukhuluma ngeyinkinga abasuke bebhekene nazo. Kuyaye kugqugquzelwe-ke ukuthi bekhulume ukuze bengavaleli ngaphakathi esifubeni, ngoba bagcine sebethatha izinqumo ezigcina seyifaka impilo yabo engcupheni, nalaba abaseduze kwabo engcupheni.

Engingakusebenzisa ukuthi beqeqeshwe ngamakhono afana ne njengochwepheshe, ezokuthunga, ezamabhizinisi, ukuxhumana nabaqashi ukubasiza ukuthi bathole umsebenzi ohambelana namakhono abo. Lungasebenza ngokuhambisana.

Umkhuhlane, izimpawu ze-COVID-19 ziningi engingayibalula nje ezimfushane, njengomkhuhlane lo ongapheli, ukujuluka komuntu ngokweqile iyinsuku zilandelana, emva kokuthi esebenzise indlela yokuyilapha njengo ukuthenga izinto eyifana no-Med Lemon, COVID-19.

Ukuthelelana kwesifo sofuba kulula, kangangokuba uma ngabe umuntu uma wukuthi uwumuntu, mhlambe ake sithi uphethwe umkhuhlane, noma usesimeni somuntu ongazazi ukuthi uphethwe yini, kodwa kunomkhuhlanana okhona, akumele futhi kuze uzobe umkhuhlane, ukukhwehlela nje njengomuntu ephila. Kubalulekile ukuthi umuntu, ngesikhathi ekhwehlela ambozwe umlomo ukuze wonke la magciwane asuke ephuma emzimbeni wakhe, aphelele ezandleni zakhe, awatheleleki kubantu asuke ehleli nabo, noma kwindawo asuke ekuyona. Kubalulekile nokuthi futhi-ke uwashe izandla njalo uma ngabe ungumuntu vele osesimeni.

Ngokwami ukubona, ukusebenzisa amakhambi esintu kuyaye kulamaniswe noma imvamsi kuye kubalulekile. Uma ngabe uzizwa uwumuntu osegula cishe isikhathi eside, usubahambile odokotela babamaNgisi, noma abasemthethweni uyaqhubeka awulapheki, kuyaye kubalulekile ukuthi uyobheka kuba balaphi bendabuko lapho khona ongacishe uthole ukwelashwa . Nabo bazobheka ngendlela yabo. Kungenzeka ukuthi kukusebenzele noma kungakusebenzeli.

Indima engadlalwa abasebenzi bezempilo, ukuthi njalo uma ngabe kukhona abantu abafikile ngokwezelwasha emaklinikhi, noma ezibhedlela, ukuthi bechazelwe ngokubaluleka kwemigomo, nanokuthi kungani umuntu kumele agome nemvuzo, nemvuzo yakho ukugoma kukodwa nje. Indima abangayidlala-ke ukuthi, beqwashise ngokugoma kuwo wonke wonke umuntu osuke evakashele umtholampilo.

Inkulumo okumele kube eziholayo, evulelekile, nesekwe olwazini oluqinile. Kubalulekile futhi ukuthi ubazise ngempilo yokuzala iyodwa, nangendlela umuntu .

Engingakwenza ukuthi ngiqeqeshe abasebenzi ngendlela yokusebenza esimeni lapho ugesi ungekho khona, nanokuthi siqikelela uthi sinayo indlela yokusebenza uma ngabe ugesi ungekho, eyintweni eyifana njengoma-generator noma ukusebenzisa ugesi lo welanga, ukuze ukusebenza kuqhubeke.

Okokuqala, ngingazizwa ngingekho esimeni sami ngoba, njengoba ngize emtholampilo kuphakathi kokuba ngiyagula noma ngiseyinhlungwini. Kungaba khona ukudinwa okuba khona kimi. Koda-ke ke, ngokwazi kwesimo sokusebenza sala eNingizimu Afrika eyibhedlela zahulumeni, abantu baningi kanye nengqalasinda ayanele kanye nezisebenzi azanele, ngenxa yokuthi uhulumeni akanayo imali yokwanele yokuoqasha izisebenzi ezanele. Ngingaba bezempilo ababhekene nazo.

Kuyicala labaqashi babasebenzi bezempilo, kungenzeka kube uhulumeni noma iyibhedlela eziyimele, asithi nje noma iyinkampani eziyimele, abangakuqinisekisa ngakho ukuthi-ke eyihlelweni zabo zokufunda noma zokwamukela izisebenzi ezintsha, kubekhona nohlelo lolu olufundisa ngokusebenza kwabantu abakhubezekile. Izinto eyifana no-sign language.

Okokuqala nje okungenziwa, ukuthi uhulumeni anxephezele kakhudlwana abasebenzi bezempilo abasebenzela emakhaya, ukuze nalabo abasebenzela eyindaweni eyisemadolobheni bebe nentshisekelo yokuthi bekwazi ukuthi beyosebenzela emakhaya, eyindaweni noma ezisemakhaya.